Akukho mnandi tu ukuhamba nge-van ukuya edolophini kuba ufika sigcwele sibaninzi evenini ngapha yidasti, xa sowubuya edolophini on top of singabantu sigcwele nantsi nempahla kuyapakishwa oku kutya sibuyokuthenga apha phambi kweenyawo zethu kuyasicinezela kuya ayikho enye indawo ekungafakwa kuyo oku kutya. So akukho mnandi tu.

Ndingabacebisa ukuba baqonde amalungelo wabo futhi baphathisipheyithe kwi-relevant legal frameworks, baphathisipheyithe kuma-meetings wee-government structures, bazawukwazi ukufumana ulwazi olunzulu lokuba xa ngabe bevelelwe yingxaki ethize kumele baye phi, baripote phi bathini.

Ndingathi uba mhlawumbi befika namarulzi wabo mhlawumbe banyuse nemali, esiqabela ngayo kodwa akukho nto inintsi itheni.

Ndingathi buphucukile ubugcisa beentsimbi bangela mihla ngale mihla kuba kufakwe nezinye ii-colour colours ezahlukeneyo.

Mhlawumbe kufundiswe abantu abaninzi kukwenza ezo ntsimbi, kuvulwe iibhizinesi ezisemthethweni ezirejistiweyo.

Kaloku, nyana wam, akulunganga uba uthathe intombi uhlale nayo endlini ungayilobolanga, kukukipita oko. Uba ukhuphe le bhola wenza izinto ngokusemthethweni ikhombisa intlonipho kwifemeli yakhe, ikhombisa uba wena uyazihlonipha futhi uqinisa ubuhlobo phakathi kweefemeli ezimbini. Uyayibona ke ngoku? Ikhombisa nokuba uzimisele ngaye umakoti lowo ufuna ukwakha ubuhlobo obutsha obuhle.

Banintsi abantu abenza ulwaphulomthetho ezilalini, umva nje ngoku abonqeni ukungenela endlini bathathe izinto zakho bayozithengisa kuba beqhutywa zizinto abazitshayayo. Abanye bayabamba ezidolophini inkunzi kanjalo kanjalo.

Ndazama upheka imifino ndafaka ityiwa enintsi futhi ndalutshisa lwaba lubi.

Akunanto embi, erongo ngokutshata nomntu ummi welinye ilizwe. Nabo ngaba bantu balufanele uthando. Sonke sidalwe nguThixo omnye esithanda sonke ngokufanayo.

Kungafundiswa ulwimi lwesiXhosa. Abantu bathathe amabanga okufundiswa isiXhosa, kurikhodwe kube nama-resources apho kuzorikhodwa khona kwii-digital and printed resources. Kuzamwe ke ngoku ukukhuthaza abantu ngolo hlobo nakwi-social media.

Azixatyiswanga iinkosi kule mihla kuba okokuqala, abantu abanintsi abayiandastendi into ukuba zikhona for ntoni, badlala eyiphi indima ekuhlaleni nokubaluleka kwabo, nokuba yintoni na. Futhi abanamdla wayo yonke loo nto.

Unxiba amadakhi namablowu athwale entloko, uba ibingumntu onxiba iibhrukhwe uyayeka unxiba iibhulukhwe anxibe iilokhwe zodwa abe nesaa sikhafu asibophayo esinqeni esikhombisa uba ngumtshakazi omtsha.

Ndibona mna iluluncedo kuba kaloku abantu abasatshatiselwa kuba abantu bebebetheka kakhulu ngabantu besimame ngoba bona bebetshatiselwa ngexesha elininzi umntu atshatiselwe exhegweni elidala lifike limhlukumeze ngeendlela zonke. So ndibona noko iluncedo uba umntu makazikhethele, azifake entweni ayibonayo ayaziyo ayithandayo ngokwakhe engenamntu ayophinda amtyhole.